ezifunekayo ukuze umfama osaqalayo aphumelele kwishishini lakhe, kufuneka amatanki amanzi, amayeza emfuyo namayeza wezityalo, izixhobo zokulima, ndingabala kude kutshone ilanga. Eyona nto ibalulekileyo lixesha, indlela ixesha lakhe alisebenza ngayo, funeka azifundise ukulawula kakuhle imali yeshishini, impatho yemali ibaluleke kakhulu. Ziba khona ke nee-course ezimfutshane umlimi athi aphuhlise ingqondo nolwazi kwezolimo.

Abafama bayayidinga imfundo esesikweni xa ungaqeqeshwanga ezinye izinto awunakwazi uzenza, umzekelo ukusebenzisa izixhobo zombane zokulima, ukufunda izidalo ezibekiweyo zokuba uqaphele nezinye nezinye.

Xa uhlala kwindawo enembalela kubalulekile ukuba isipinatshi sakho usityale xa kunethayo. Ndingamcebisa ukuba ajonge ixesha lemvula kakhulu kanje ngehlobo. Ngehlobo iyana imvula kakhulu. Ngoko ke, kuba bhetere xa utyala isipinatshi sakho ngehlobo. Ukuba kude kakhulu nendawo ekukhiwa kuyo amanzi kanjenge mifula okanye amadami funeka isipinatshi sakho usityale ngehlobo apho ixhaphake kakhulu imvula hayi ebusika.

Batshana bam, iinkukhu ziyalimaza kakhulu. Ndicela niqaphele xa nizihoyile, zinganixholi, zingenenzakalisi. Ndiyacela ndicela nilumke nijonge xa nizipha, nijonge ezinyaweni ningazinyatheli.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ziikhaphetshu, ziitapile, ziikherothi, ngumbona, ziipesika, ziiapile, sispinatshi ngamazambane.

Ukuthathwa umhlaba ngexesha le-apartheid kuyichaphazele kakhulu uluntu lwaseMzantsi, kuba umzekelo abantu basuswa kwiindawo ezazinemvula enetha kakhulu ngexesha elilungileyo basiwa kwiindawo ezinomhlaba owomileyo. Ngoko abantu abaninzi abasakwazi ukutyala kuba umhlaba womile kwaye imvula inqabile okanye ixhaphakile, izityalo imfuyo azilungi.

Imveliso yokutya nokulima eMzantsi Afrika ingaphazamiseka kuba abantu abanintsi abanalwazi luninzi ngemveliso yokutya xa njengokuba zeziphi iziqhamo nezityalo ezilungayo kumhlaba othile, kunye nemo yezulu enjalo. Kunye nemfuyo uhlala kwisimo esinjani, imveliso yokutya nokulima ingehla kakhulu kuba abantu kuqala funeka bazifundise ngezolimo.

Ewe uMzantsi Afrika unemithetho engqingqwa newakhuselayo ngokoneleyo amasebe asebenza ngokukhulisa izilwanyana zasemanzini. Kuba kaloku iSouth Africa iwawhoyile amanzi ahlala iintlanzi kwaye kuye kuklinwe apho zihlala khona iintlanzi kucocwe indawo kuze zikwazi ukuphila.

Malume, iihagu zakho zityetyiswe kukuba kaloku uzipha oko rhoqo awunaxesha lokuzipha. Uzipha oko, kwaye kufuneka ungaziphi okokoko. Funeka ubeke ixesha apho zizotya khona ukuba zizotya ekuseni okanye nasemini makubekho ixesha lazo.

Ingancedisa kakhulu kubantwana abancinane bangafunda ngezolimo okanye amashishini amatsha aza kuvulwa .

Ndingamxelela kuba loo nto ayilunganga kwaye ayiqhelekanga. Isiloqabane esiqhelekileyo yinja okanye yikati. Abantu bangamgezela xa bengeva elo nyala.

Khona ii-courses ngelasemzini ezifundisayo ngezilwanyana namayeza ngakumbi xa kuthe kwavela isifo sezilwanyana esixhaphakeleyo, ngoko ke ndingazibandakanya nazo zona ezo course ndiphuhlise lwazi lwam ngesi sifo namayeza okuzinyanga.

Isipinatshi siyathandwa ngabantu futhi sixhaphakile, uyasithenga sisisithole esincinci usityale ngokufaka umgquba udibanise nomhlaba. Usifake kuloo mngxunya unalo mxube ingcambu iba phakathi ngaphantsi komhlaba, amagqabi ngaphezulu. Esi sityalo sidinga amanzi ukuze sikhule ekuseni naxa kutshona ilanga, futhi sithatha iveki ezintathu ukuze ukwazi ukusivuna usitye.

Iipesika amaplamu, imango, iaprikoti nepayinapile.

Inkomo kuyanqaba ukuba ife iphethwe kakhuhle isitya kakuhle, iinkomo ziyathunyelwa okanye ziyathyalwa ziyotya kwiindawo enengca entle. Ngoko ke, into endinokuyiqwalasela ngamanqina wayo, ndingajonga ukuba azityiwanga okanye zilunywe yinyoka. Kwaye zikhona izityalo zasendle ezibulalayo. Ngoko ke, ndingayokwenza uphando apho iinkomo zityhalelwa khona ukuba ziyokutya.

iigusha zilulamile kwaye azinabungozi ukuba ziphethwe kakuhle. Iigusha ke, batshana, azibethwa kuba zingalimala. Xa uzityhala uzisa apho zitya khona landela nje emva kwazo uza kukwazi ukuzilalwula. Amatakane amancinci wazo ziyawathanda kakhulu ngoko ke ningawaphathi ukuba nenza njalo zinganiduva nilimale.

Andinoncedisa kuba kaloku ezi zilwanyana sixhomekeke kuzo ukuze sikwazi ukutya, ukuze sikwazi ukulala sidlile sihluthi. Ngoku xa ndizozincedisa singatshabalala ngenxa yokuba asizukwazi ukutya.